Di ama thata botlhoko ba tiro ka gonne dijo di a tura, di-petrol-o di a tura le dijanaga. Di-transport-o go ya ditoropong di a tura.

Nna ke dirisa data-ra ya Rain-e. Ke e patela ka kgwedi mme e ntsaya nako, ke e dirisa monate ga e mphe stress-e go le gope ka gore ke kgona le go connect-ele batho ba le batlhano gole ba le thataro e sa ntshokodise.

Nna data-ra e ke e dirisang re patela ka kgwedi gangwe fela. E simolola go bula ka eleven-e ya tswala ka six-e wa bosigo e tla bula gape le kamoso ka eleven-e fela jalo fela jalo. Yone e siame ke kgona le go dira mebereko e mentsi ga ke e dirisa, ke kgona go le go connect-ela ngwana wa mo gae a dira ditiro tsa ko sekolong ka yone go sena matsapa gope.

Nna data e ke e dirisang re e bitsa gore ke unlimited, tsatsi le letsatsi nka dirisa di-Gig di le pedi tsatsi la kamoso nka dirisa di-Gig di le tharo mme ga e fele. Ke e patela gangwe fela mo kgweding e tle go last-a go fitlhelela kgwedi e tlang ka patela ba neela e nngwe gape. Ga ngata di-Gig tse e leng gore ke a di dirisa ke bo hundred and something ka kgwedi.

Ga jaanong thekenoloji e thusa batho go le thata ka gore five G o ka kgona go apply-ela mebereko, o ka kgona le go sheba gore go na le ditiro kae kgotsa o ka direla ngwana gago tiro ya sekolo kgotsa ya ko keretšhe. Ka gore ga ngata bana ba dirisa tsa di data-ra ba batla internet-e. Technology ga jaanong e farologane le ya bogologolo.

Tsala ya me ga e le gore o rekile data-ra o tlile go ya ko di dial-e wa tsenya di-number-a tse e leng gore di mo pampiring ya data-ra, wa di tsenya fela jalo di feletse morago wa press-a ntho e nang le bo-green data ya gago e tlo go tsena.

Nna gore data-ra yaka e dule nako e telele ke dira se ke se dirang mme morago ke time. Go na le selo se se ba se bitsang gore ke YouTube. Ga e le gore o motho o ratang di-movie kgotsa di-video tsa go tshegisa wa kgona go tsena ko go yone wa download-a di-video tse o di batlang mme morago wa di sheba o se na data-ra ke yone ntho e nka e dirang gore ke solofeletse, ke boloke data-ra yaka e kgone gore e dule nako e telele.

Ke reka moya wa thirty ranta mme morago ke reka data-ra e nfitlhelang tšhelete ya thirty ranta.

Nna ga ke na le tsala e batla go dira sengwe ka data-ra nka mo adima a dira se a se dirang gonne se botlhokwa ene se ka motswela mosola go tshwana le go batla tiro. Ga jaanong mebereko e batliwa ka di data-ra, nka mo adima a kgone go batla mmereko.

Nna ke nagana gore tshwanetse batho ba kgone go ka afford-a go ka reka unlimited-e data ka gonne e tsaya sebaka ene e bula 'tsatsi le letsatsi. Ba ka kgona go dira ditiro tsa ko sekolong tsa bana le ene a ka kgona go batla le tiro ya mosebetsi.

E thata e botlhokwa thata-thata mo baithuting ba rona ka gore ba ka kgona go dira dilo tse dintsi.

Bana ba ga jaanong ba e dirisa thata mme ba kgona go dira tšhelete ka yone, o kgona go dira di-video mme a di-post-e mo di founung a gole ka tsone. Nna ke bona e le kakanyo e ntle ya thekenoloji e e tseneng go ka thusa bana le ba bannyane.